Ngokubona kwami namkha ngelwazi enginalo ngeenthelo ezintathu ezingasiza umuntu onomraro wobulwelwe bamehlo. Isithelo sokuthoma kungaba makherotso, amakherotso ayamrhelebha umuntu ophethwe mamehlo namkha umuntu onomraro wokobana amehlwakhe abuhlungu. Okhunye kungaba ma-orentji, ama-orentji nawo ayangenelela bonyana arhelebhe umuntu bonyana nasele aphethwe mamehlo la ayamrhelebha umuntu loyo bonyana aphele namkha aphole amehlwakhe agcine asele abererhe. Okhunye kungaba mrorho, umrorho nawo uyarhelebha bonyana umuntu onekinga yamehlo naye arhelebheke bonyana amehlwakhe lawo aphole.

Ngokubona kwami namkha ngelwazi enginalo bonyana ivithamini elitholakala ebhananeni ngiliphi. Ngokubona kwami ivithamini elitholakala ebhananeni yi-vitamin c, i-vitamin c le ngiyo erhelebhako bonyana umuntu agcine selena azithole anamandla begodu agcine sele nesikhumba sakhe somzimba asibona bonyana naso sihle siyakarisa nokobana nokobana i-vitamin c le iyarhelebha emathambeni womuntu, yenza bonyana nomuntu naye amathambakhe agcine sele aqinile. Lokho kumenza bonyana agcine anamandla begodu agandelele ekudleni amabhanana. I-vitamin c iyarhelebha bonyana, i-vitamin c iyarhelebha negazini bonyana igazi nalo lihlale lihlanzekile lihlale lihlanzekile begodu lihlale lilinengi emzimbeni womuntu umuntu angatlhogi igazi, i-vitamin c le ngiyo etholakala ebhananeni begodu erhelebhako.

Ngokubona kwami namkha ngelwazi enginalo bonyana, abasebenzi bemaplasini banalo isizo na? Ngokubona kwami abanalo, ngiyaphika abanalo isizo lokurhaba ngombana bahlala eendaweni ezifihlekileko begodu inengi labo alinazo iinthuthi. Lokho kutjho bonyana kufanele bona bakhambe ngeenyawo ibanga elide ukuze bonyana bangafumana irhelebho leli abalifunako, lokho kutjho bonyana irhelebho nasele lokho kutjho bonyana irhelebho nasele lifuneka ngokurhabako angeze balithola ngombana iindawo zabo zifihlekile begodu akusilula bonyana bangathola irhelebho ngokurhabileko, lokho kutjho bonyana angivumelani nakho lokhu ngombana abalitholi irhelebho elaneleko namkha abalitholi irhelebho ngokwesikhathi lesi bona ebalifuna ngalo.

Ubungozi bokusebenzisa amanzi angakahlanzeki kukobana ungazifunyana sele sewuphethwe bulwelwe ongabaziko bonyana ubulwelwe lobu bukuphethe njani, okhunye kukobana nawUberegisa amanzi angakahlanzeki namkha nawugeza ngamanzi angakahlanzeki isikhumba sakho somzimba naso sizokukhombisa bonyana amanzi la ohlamba ngawo la awakahlanzeki namkha akakalungi. Ngalokho ngitjho bonyana umzimbakho uzokugcina sele sewuvela iinlonda, iinlonda ezikhombisako bonyana ugeza ngento ekungakafaneli bonyana ungageza ngayo. Nawuwaselako khona kuyingozi khulu ngombana amanzi la angakahlanzeki la anamalwelwe ngaphakathi, anamalwelwe amanengi ngalokho-ke nasele uwasela amanzi lawo angakahlanzeki lawo ungazigcina sele nawe uzithola unamalwelwe lawo ongaziko bonyana malwelwe anjani lawo.

Ikhabe sithelo esitjalwako, ikhabe sithelo esitjwalwako begodu esinamanzi amanengi, nawusidlako uyasizwa bonyana nje ngathi usela amanzi. Ikhabe sithelo esimnandi esineswigiri ngaphakathi nangithi sineswigiri nje nanoma usidla uyezwa bonyana nje-ke kuneswigiri oyitholako emzimbeni begodu ikhabe begodu ikhabe kusithelo nje siphana amanzi emzimbeni nawunganamanzi emzimbeni kodwana wadla ikhabe la angeze wabonakala njengomuntu ongaseli amanzi ngombana ikhabe kusithelo esiphana amanzi ngemzimbeni wakho begodu namandla siyaphana ikhabe. Ikhabe siphana amanzi begodu namandla, ikhabe sithelo esimnandi esitjalwako.

Ofanele ukutjheje lokha nawunesimu kukobana, kufanele utjheje bonyana isimu le yakho kufanele bona ungatjala iinthelo ezinjani begodu ziinthelo ezinjani ezingamila kuhle esimini leyo begodu awukafaneli bonyana uqatjhe abasebenzi abanengi ngombana isimu yakho leyo zabe iyincani lokho kungagcina sele kukwenza bonyana ulahlekelwe yimali namkha oberegele emuva. Okhunye ukobana nasele ukuqatjha iinsetjenziswa namkha uthenga iinsetjenziswa zakho awukafaneli bonyana uthenge iinsetjenziswa lezo ozibonako bonyana angeze waziberegisa, tjheja bonyana iinsetjenziswa zakho lezi ngizo ezifanele bonyana ongazisebenzisa lokha nasele utjala iinthelo zakho.

UBongi kufanele bona aye eyunivesithi la kufundelwa khona ubudorhodere befuyo begodu kufanele bona azijwayeze bonyana iinlwana namkha ifuyo leyo angeze ayisaba ngombana kuneenyamazana ezinye nazo ozibonako bonyana ziyingozi, ngalokho-ke kufanele bona atjheje aye eskolweni sakhona ayozifundela azazi bonyana ubugulo bakhona yini begodu agcine sele akghona nokobana akghone ukuzilapha iinyamazana lezo. Lokho kufanele bona uBongi azithembe, azithembe ngento le afuna ukuyenza ukuba ngudorhodere wefuyo begodu nefuyo leyo abenesineke nayo, abenesineke nayo, akhumbule bonyana ifuyo nomuntu azifani, ifuyo angeze wayitjela bonyana ikwenzele into kodwana kufanele bonyana uziphe kodwana bonyana kufanele uziphe isikhathi sayo.

Angiboni bonyana zizokudleka, ngibona bonyana inyamakhona zabe iqinile ngitjho lokho ngombana zigcine sele ziberega khulu iinkabi lezi, zigcine sele ziberega khulu zidosa nezinto ezibudisi ngalokho zigcine sele zenza bonyana nomzimba wazo ugcine inyama yazo iqine. Lokha nasele uzihlaba angiboni bonyana inyamakhona izokudleka begodu angiboni bonyana nenyamakhona izokubamnandi ngombana zigcine sele inyamakhona iqina ziguga msinya nenyamakhona igcina sele ibayimbi, angeze igcine sele idleka inyamakhona ngombana zidosa intwezinzima begodu ziberega imini yoke azikutholi ukuphumula, inyamakhona igcine sele ingasafani nezinye iinyama.

Angiboni bonyana inyamakhona ingagcina sele imnandi nasele uyidla. Inyama yakhona angekhe idleke izabe iqinile, ngitjho lokho ngombana iinkabi lezi ozifuyileko ziberega khulu namkha ukuziberegisa khulu begodu uzithwesa nezinto ezibudisi, ziberega imini yoke, ulima ngazo imini yoke azikutholi ukuphumula. Ngalokho ngitjho bonyana nenyamakhona igcina sele nayo iqinile inyamakhona igcina sele iqinile ngombana umzimba lo nawo uyokuqina ngombana azikajami ziberega kuphela, nasele uzihlaba ufuna ukudla inyama yakhona, inyamakhona angeze yabamnandi inyamakhona ingaqina begodu angeze yadleka.

Iye, kufanele bona nazo iinkomo lezo ozifuyele inyama uziphe ukudla ubusuku nemini. Ngitjho lokho ngombana iinkomo lezo ziyokunona njani nawo nawungaziphi ukudla ziyokukhula njani zinone zibe zihle nasele ungaziphi ukudla. Kufanele bona nazo uziphe ukudla zidle zisuthe nazo ngombana ikomo nayo iyazonda nasele ingadla kuhle, ibanjwa kugula namkha igcine sele ingakanoni nasele ikomo leyo uyihlaba ufuna inyamakhona angeze yaba mnandi inyamakhona kodwana nawuzipha ukudla ubusuku nemini iye zizokunona iinkomo lezo zibe zihle khulu kwamambala uzozibona nawe sele zinonile begodu nenyamakhona nayo uzokuthi nawuyidlako uzoyidla kamnandi.

Mina ngibona bonyana kulungile bonyana ungazifaka esibayeni sinye ngombana lokho kugcine sele kwenza neenkomo zakho zibe zihle begodu ziqaleke iinkomo zakho lezo. Umraro angiwuboni mina nasele iinkomo lezo uzifake esibayeni sinye, kodwana nasele uzakhela zoke isibaya saso angeze zajwayelana iinkomo lezo uzokuthi lokha nasele uzikhipha zingahlala zihlabana ngasosoke isikhathi kodwana nawuzifaka esibayeni sinye iinkomo zakho zingaba zihle begodu zingaqaleka namakonyana wakho lawo kungaba makonyana amahle, ungaba ngamakonyana amahle begodu aqalekako. Isibaya sakho singanda ngeenkomo ezihle begodu neenkomo eziqalekako.

Angiwuboni umraro lapho bonyana iinkomo zakho uzifake esibayeni sinye ngombana nasele iinkomo zakho zingemihlobohlobo so lokho wenza nesibaya sakho bonyana sibe sihle. Isibaya sakho siba sihle begodu siyaqaleke kodwana nasele wena uzikhethulula, ezinye nezinye uzifaka esibayeni sakhona, lokha nasele uzivulela zingagcina zilwa zihlabana ngombana azakajwayeleki iinkomo lezo azakajwayelani. Zingalwa, zingalwa khulu kodwana nasele uzifake zoke esibayeni sinye namakonyana wazo angagcina sele abamahle, iinkomo lezi zingagcina sele zikukhiphela amakonyana amahle khulu nawo okungagcina sele uwuthanda amakonyana lawo, mina angiwuboni umraro bonyana uzifake esibayeni sinye.

Esikhathini esinengi abafuyi bezimvu lokho benzelela bonyana izimvu zabo zingalahleki, ngalokho vane bazimerega izimvu lezo ngombana bayazi bonyana esikhathini sanje izimvu ezinengi ziyalahleka. Okhunye kukobana kusuke bonyana la bathengisela khona izimvu lezo vane sele bafuna izimvu zomhlobo owodwa namkha izimvu ezifanako, ngalokho-ke bagcine sele bafuye izimvu lezi ezifanako ukuze bonyana bakghone ukuthengisela abantu laba ababonako bonyana ngizo izimvu lezi abazifunako. Okhunye kukobana abantu laba baqala bonyana izimvu ezithengwa khulu zizimvu zombala onjani namkha yizimvu zomhlobo onjani, ngalokho-ke bagcine sele bafuya izimvu zomhlobo owodwa ngombana bazibona bonyana ngizo abantu abazithenga khulu namkha ngizo ezifuneka khulu bonyana zibangenisele imali.

Abafuyi abanengi bezimvu bathanda ukufuya izimvu zomhlobo ofanako, ngalokho kutjho bonyana abafuyi laba vamise sele babona bonyana izimvu ezithengwa khulu zizimbi zomhlobo onjani. Izimvu lezo vane sele babona bonyana la zabe bathengisa khona izimvu lezo bathanda ukuthenga izimvu ezinjani, ngalokho-ke bagcine sele bafuya izimvu lezi abazibonako bonyana abantu bazithenga khulu izimvu lezo. Okhunye kukobana izimvu lezo vane sele bazimerega. Ngokuzimerega, bayabona bonyana izimvu esikhathini esinengi ziyalahleka, ngalokho-ke njengoba babona bonyana izimvu ngesikhathini esinengi ziyalahleka, bagcine sele bafuya izimvu zomhlobo owodwa. Ngalokho bagcine sele bazimerega izimvu lezo ngombana bayazi bonyana sele bazimerege nje izimvu lezo angeze zabalahlekela nangelanga lomhlolo, izimvu lezo esele bazifuyileko zomhlobo owodwa.

Kwezomnotho angiboni bonyana barhola ngokulingana namkha bathola imali elingeneko. Ngalokho ngitjho ngombana nanje eSewula Afrika ibandlululo isesekhona, basesekhona abantu ababandlulelekako ngokombala nangokobulili. Ngalokho ngitjho ngombana nabomma basabandlululwa, ababalimi basabandlululwa, bathole imali encani namkha babandlulule ngezinto lezi esuke bazilimile bathi abasazifuni namkha babakatelele bonyana bazithengise ngenani eliphasi. Okhunye okhunye ngokobana ngokombala, kukobana abantu abanzima nanje basabandlululwa nazifika ekulimeni. Abatholi imali elingeneko ukudlula abantu abamhlophe, ngalokho ngitjho bonyana nanje ibandlululo isesekhona ngeSewula Afrika.

Iye, singatjho bonyana abantu abanengi bayabunyanya utjwala besintu. Ngalokho, ngitjho bonyana akusiwo woke umuntu obuthandako utjwala besintu begodu akusiwo woke umuntu othanda ukubusela utjwala besintu kodwana mina angiyiboni ikinga ngabo utjwala besintu. Ngakho ngitjho bonyana utjwala besintu kubutjwala engibuthandako begodu kubutjwala engaziko bonyana buqakathekile. Ngokuqakatheka kwawo, ngitjho bonyana kubutjwala engaziko bonyana ebantwini ebakholelwa ebezimini utjwala lobu, ngaphandle kwawo ayikho into elungako. Ngalokho ngitjho bonyana utjwala lobu benza izinto ezinengi ezihlukahlukeneko ebantwini abakholelwa ebezimini begodu akunamnyanya namkha umsebenzi ongawenza utjwala lobu besintu bungekho ngombana bayazi bonyana utjwala lobu kubutjwala obuqakathekileko begodu kubutjalwa obuthabisa abezimu nabezimu nabo bayathaba.